Melemo ya ho tsetela tjhelete account-eng ke hobane account eo o tsetelang ho yona ke bona ba o fang lekgetho le itseng, le tla bontsha hore tjhelete ya hao e nyolohile ka bokae eo o e tsetetsweng. Lekgetho ehlile le ya nyahamisa ho batho ba tsetelang tjhelete hobane ka nako e nngwe account e tla o fa lekgetho le lenyenyane leo sa le lebellang.

Mono mo ke rekang koloi teng nka kopa tlhakisetso hore na balloon ke eng molemo wa yona mono koloing monono ha ele hore ke reka koloi ka sekoloto. Ebe tlhakisetso eo ke a tsamaya ke ya nqa e nngwe hape. Ke lo botsisisa ka yona. Ke batlisise ka yona taba ena ya balloon empa balloon ha e hantle hobaneneng e etsa hore batho ba qetelletse ba se ba se na dikoloi tsa bona, ha ba se na tjhelete ya ho patala balloon.

Ho boloka tjhelete mmoho re le basebetsi, ho monate haholo hobaneneng mafelo a selemo re tseba ho e arola hantle ka ho lekana. Re tsebe re tshwanetse re boloke tjhelete e lekanang kaofela ha rona. Ho etsetsa hore mafelo a selemo re tsebe ho fumana ho fumana tjhelete e lekanang. Re le basebetsi mmoho. Melemo eo e etsa hore re tsebe ho sebedisa tjhelete hantle ka December jwalo e le mafelo a selemo. Ho boloka tjhelete mmoho ho molemo haholo hobaneneng re tseba ho bona seo re se etsang ka tjhelete ya rona.

Kgotso, mme. Ke rekile moya wa mohala ho wena moo, jwale moya ha o se be etse. Ke kopa ho tseba hore na hobaneng ha ke kenya moya founung ya ka o sa sebetse. Ke kopa tlhakisetso hona monono.

Ha le tlo bula account ya setokofela le tlamehile le tle le le bararo. E mong le mong le mong a tshwere tokomane ya hae ya boitsebiso, e leng Id le proof of residence. Le tle bankeng monana le tlo bula account eno ya stokvel. Dintho tsenono di a hlokeha hobaneneng ke tsona tse tlo le dumellwa hore le bule account ya stokvel. Stokvel sa tjhelete ya lona e tlo nyoloha ka kgwedi, ka percent-e tse tharo kapo tse nne. Ho ya ka hore na le tlo kenya tjhelete e kae account-eng ya lona ya stokvel. Account tsa rona di sebetsa jwalo tsa stokvel-a. Tjhelete e ya nyoloha kgwedi le kgwedi kapo ka selemo ka selemo.

Ha ne ke ntsha mpa ho ile hwa etsahala hore ke tsamaye ke ye clinic-ing, ke fuwe dipidisi tse tla nthusa hore mpa ena e tswe. Ke la nwa dipidisi hoseng, motshehare le mantsibuya. Yaba ke bona mahlwele le madi a mangata. Jwale ho ntsha mpa ha se ntho e bobebe hohang, ke ntho e bohloko ka tsela ena e kgethehileng. Ke batla hore o dule o tseba hore ha se ntho e ntle eno ebile ke ntho e bohloko. Madi a tswang a tswa a le mangata le mahlwele. Le tsohle tseo ngwanana a tshwanetseng ho ba le tsona.

Eya, e ntse e sebetsa. Ha motho a kopa overdraft facility o ehlile wa etsa o tlamehile a be le credit score e nyolohileng hanyenyana ha ho feta ka mokgo e ne e nyolohile ka teng ha ne a nka sekoloto bankeng.

Ke dula ke nahana hore ke tshwanetse ho reka setsha kapa ona matlo a hore ke tsebe ho tsetela tjhelete ka ona. Ke mokgwa o motle oo wa ho tsetela tjhelete. Hobaneneng matlo a dula a le teng sebaka se se telele. Le batho ba kgona ho dula nako e telele monono sebakeng senono ba sena ho tshoha kapa ba sena ntho e ba sutumetsang hore ba phele ha bohloko.

Ha o batla ho ntsha tjhelete ya hao bankeng, o ka kopa thuso ho e mong wa ditshebetso basebetsi ba ka hara banka hore a tlo o thusa ho ntsha tjhelete mme ao o rute le hore na e ntshwa jwang. Ho feta moo, o ka ya bo di-Shoprite, bo-Pep, bo-Ackermans, moo ho sebetswang ka ho ntsha tjhelete hore ba o thuse ho ntsha tjhelete ya hao ya grant.